Motshameko wa seileketeroniki ke motshameko o o bidiwang gore ke gaming, whereby games are being played mo megaleng, in computers, laptops and etc. Metshameko ya seileketeroniki e ntsha bodutu thata ka gore o kgona go tshameka mme ke wena fela o tla ikgololang, o utlwa jaanong o setse o kgotsofetse. Ebile o kgona go tshameka le tsala ya gago whereby lo tla be lo tshameka as multi-players.

Ee, go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka namana ka gore batho setse ba tshameka di-game thata. Ebile le mo go tsone di-game tseo tse di mo megaleng, batho ba le bantsi ba kgona go tshameka di-game tse di-exercise-ang mmele ya bone, tse di dirang gore mmele ya bone e dula e itekanetse. Go na le di-game tse e leng goreng o kgona go tshameka fela for monate ebile o sa kgone go ema o ya go dirisa mmele wa gago ka namana.

Metshameko e tshwana le bo Call of Duty, Real Football, FIFA ke metshameko e e batlang dikgaisano mo e leng gore fa o tshameka motshameko wa kgwele ya dinao mo mogaleng ke dikgaisano, you can play it online.

Ditiriso tseno they affect those things-e negatively so because batho ba le bantsi ga ba sa tlhole ba ya mebileng, batho ba le bantsi ga ba sa tlhole ba ya ko dikarolong tsa ikatiso, batho ba ikantse di-cell phone-u tsa bone go ka dirisa di-game ga ba sa tlhole ba dirisa mmele ya bone ya ka namana.

Ke rata metshameko ya seileketeroniki kgotsa metshameko wa mogala o matlhajana ka gore ga o dire sepe ebile o ka se kry-e major injuries-e o leka go tshameka motshameko o. The are zero percentages tsa gore o ka lemala.

Go tlhokega smart device-e, go tlhokega cell phone-u e e botlhajana go ka tshameka motshameko mo inthaneteng mme le khomputara kgotsa laptop-o ya tlhokagala gore o kgone go tshameka motshameko o. Mme metshameko e e tumileng ya gore o tla e tshameka mo inthaneteng ke metshameko e tshwana le Real Football-o kgotsa FIFA kgotsa PES ke metshameko ya kgwele ya dinao e e tumileng.

Mmele wa gago ga nkitla o kry-a di-exercises tse di botlhokwa tse o di tlhokang mme matlho a gago le o ne a tla nna bokoa. Metshameko e ke e ratang mo inthaneteng ke metshameko ya kgwele ya dinao, FIFA le PES kgotsa yona Real Football.

Ga e se metshameko yotlhe mo inthaneteng e tlhokang data, metshameko e mengwe e kgona go tshameka ntle le data. Mme metshameko e tshamekang ka data ke metshameko e e diretsweng for online fela, meaning gore batshameki ba yona o ba kry-a online gore o kgone go tshameka. Mme fa o batla go tshameka metshameko eo ya mo inthaneteng o tlhoka yone data.

Mangwe a mabaka a a dirang gore batho ba batle go tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo ke gore bosigo it's more peaceful than during the day and-e bosigo ke gone batho ba bangwe ba kry-ang chance-e, gape bosigo inthanete it's much more faster than during the day ka gore batho ba le bantsi ba tlabo ba ikhutsitse. Mme fa o batla go reka data ya tlhwatlhwa e e kwa tlase e teng e available, mme fa o sa kgone go reka data ka ntlha ya tlhwatlhwa e kwa godimo o ka download-a di-game-e tse e leng gore ga di tlhoke go tshameka ka data.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona ka gore ga re tlhola re tletse-tletse mo mebileng ebile e go thusa gore o dule still-e kwa o nnang, le gore o ka se tlhagelwe ke kotsi ka gore ga o dirise mmele wa gago ka namana. Gore metshameko ya mo inthaneteng e bo e se teng bogologolo ke ka gore bogologolo thekenoloji e ne e setse e le kwa tlase e ne ise e gole jaaka mo malatsing a segompieno ebile batho ba le bantsi ba ne ba sa kgone go fitlhelela megala ya letheka e e botlhajana.

Dingwe tsa dikotsi tsa metshameko ya mo inthaneteng ke gore o kgona go latlhegelwa ke mmele kgotsa o kgona go nna le mmele o mokima-kima o nne unhealthy ka gore o tla be o phela ka di-junk food. Mme go latlhegelwa ke mmele go ka bakwa le gone ke gore o tla be o focusitse fela mo di-gaming mme o sa je ka tshwanelo. Gore o ka efoga dilo tse, o tshwanetse go limit-a nako ya gago mo metshamekong eo ebile o se tshameke nako e e telele, o tle o ipha metsotswana ya go ikhutsa.